Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane, ke ne ke ikutlwa ke itumetse, ka go pagama nonyane e tona-tona ya legodimo. Ke ne ke fofela kwa nageng ya Amerika.

Ee, ke toro ya me mme, ke setse ke e diragaditse ka gore ke setse ke se pagame. Mme keletso ya me ke gore, ke pagame, sefofane sa ko bosole, jaaka ke rata go dira kwa bosole.

Tiriso ya dibese mo toropong ya me, e ka nna selo se sentle ka gore dibese ditlhwatlhwa tlase go na le ditekisi, mme ga ke rate gore tiriso ya dibese e kgaotswe mo toropong ya rona, le gore ditsela tse dibese di tsamayang mo go tsone, ga di a sireletsega, ga di a siama, ka di tletse dikhuti.

Mathata a ke kopaneng le one ke gore, nako nngwe fa o re o tsenya matlole a go pagama bese mo teng, ba fitlhe ba tsene ba go bolelele gore system-e ya bone ga e bereke ka letsatsi leo. Seo se raya gore, o tshwanetse gore jaanong, o dirise madi go tsweng mo potleng ya gago, mme o tla boa gape o tla go reka karata eo.

Dilo tse di dirang gore motho e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, ke gore a kgone go tshwara nako, a eme mo mafelong a a tshwanetseng go ema mo go one le gore a fitlhe ka nako ko a yang teng. Bakgweetsi ba dibese ba thusa ka gore ba tshware nako, le gore ba kgweetse ka pabalesego mo mebileng.

Dikotsi tse di ka diregang fa go na le strike-e ke go fisiwa ga dibese, kgotsa go senngwa ga dibese, go tswalwa ga di tsela. Mme, batho ba ba yang kwa tirong ba amega ka gore ba tshwanetse go ipatlela dipalangwa ka nako e thata eo, mme o fitlhele e le gore motho o ntshitse madi otlhe o rekile karata ya bese jaanong a sena one madi a go ka senka sepalangwa se sengwe.